Ukuba idatha yam ebendiyithengele iveki iphelelwe lixesha phambi koba ndiyisebenzise bendiya kuba buhlungu kakhulu kuba oku kungabonisa inkcitho yemali yam.

Ngokuqhelekileyo ndisebenzisa malunga ne-ten gigs or ten gigabytes yedatha ngosuku. Ubomi bam bonke buqhutywa kwi-intanethi ukusuka kunxibelelwano nosapho, abahlobo, unxibelelwano lwezoshishino, ukulandela iindaba, ukuphanda amathuba omsebenzi kunye ke nozonwabisa.

Ewe, ndakhe ndaphelelwa yidatha ngokungalindelekanga ngaphambili. Ndaye ndagqiba ekubeni ndiboleke idatha kwiXtraTime yakwa-MTN.

Ndijonga ibhalansi yedatha yam kanye okanye kabini ngosuku. Ndenza njalo ukuze ndigcine umkhondo wokuba ingakanani na idatha endishiyileyo kwaye ndazi ukuba ingakanani idatha endinokuyisebenzisa emini okanye ebusuku.

Ngokusekwe ngamava am obuqu igigabhayithi enye yedatha ngenyanga ayanelanga. Oku kungenxa yokuba idatha iphelelwa ngokukhawuleza kakhulu xa ucinga yonke into umntu adinga ukuyenza ngayo yonke imihla. Umzekelo ndisebenzisa iinkonzo zebhanki kwifowuni yam yonke imihla, oku kufuna idatha. Ndijonga ii-imeyili, oku kufuna idatha. Ndibukela nee-videos zabantu abazithumela kum kwaye ndenza nezinye izinto ezininzi ezifuna idatha. Igigabhayithi enye yedatha ayonelanga, nditsho nangosuku olunye.

Ndiyakholelwa ukuba iTelkom ngoyena mboneleli wedatha onexabiso eliphantsi nofikelelekayo eMzantsi Afrika. Baneenketho ezifikelelekayo ngakumbi kunabanye ababoneleli bedatha.

Xa ndicinga ngedatha, ndicinga ukunxibelelana nehlabathi. Kwezi ntsuku udinga idatha ukuze uqhagamshelwe kuyo yonke into eyenzeka emhlabeni. Kufuneka kwakhona uqhagamshelwe ukwenza imisebenzi emininzi yemihla ngemihla njengokuphendula ii-imeyili zobuqu, imiyalezo yeWhatsApp kunye nosapho kunye nabahlobo, nezinye izinto ezininzi.

Ewe, ndingancoma kwaye ndikhombe iTelkom. Ngumnikezeli wedatha ofikelelayo ngaphezu kwabanye.

Ukwenza idatha ifikeleleke ngakumbi eMzantsi Afrika iindlela ezininzi zobuchule zingasetyenziswa kubandakanywa nokuphucula ukusetyenziswa kwedatha, ukuhlola izicwangciso zedatha ezingabizi kakhulu kunye nokwandisa ukufikelela kwiWi-Fi yasimahla okanye enexabiso eliphantsi. Ukongeza amalinge karhulumente kunye nophuhliso lweziseko ezingundoqo zidlala indima ebalulekileyo ekuqinisekiseni ukufikelela kolwazi.

Ukuba uphelelwa yidatha ngaphambi kokuba iphelelwe lixesha uya kuhlawuliswa amaxabiso angaphandle kwe-bundle anokubiza kakhulu. Ukunqanda oku unokuthenga enye idatha okanye utshintshele kwiWi-Fi. Ungatsalela umnxeba kwinkonzo yakho yedatha ukuze uchaze lo mba ukuba kuthe kwenzeka ukuba le datha iphele ungayisebenzisanga.

Molo mhlobo wam. Awuyi kukholelwa ke ukuba kwenzeke ntoni? Ndivele ndaphelelwa yidatha ndisenza umsebenzi wam wesikolo, andiyikholelwa ke le nto. Le datha ndiyithenge izolo, ibizii-gigabytes ezimbini ezenzelwe ukuba zihlale iveki yonke. Ayilunganga ke le nto ukuba idatha ixabise kangaka kwaye iphelelwe ngokukhawuleza kangaka.

Ndicinga ukuba amaxabiso edatha eMzantsi Afrika ayabiza kwaye awafanelekanga. EMzantsi Afrika akukho mgaqonkqubo uthile ogunyazisa ukunyuka kwamaxabiso edatha. Nangona kunjalo ikomishoni yokhuphiswano iphande iindleko eziphezulu zedatha kunye nemilinganiselo ephakanyisiweyo yokunciphisa amaxabiso.